Ke le tsebisa hore ke nkile mokotla wa motho o mong nakong eo ke tswang ho tswa boemafofaneng. Ka hoo ke ne ke le tsebisa hore nka o kgutlisa empa le nna tshwanetse ke fumane mokotla wa ka.

Bo nkgono le bo ntatemoholo ke le tsebisa taba tse monate, tsa hore ha le sa hlola la tsamaya ka maoto, ho tla kerekeng kapa ho kgutlela malapeng. Ke le tsebisa hore le tlo latuwa ka koloi le latuwa ke nna hoseng hong le ho hong Sontaha. O mong le o mong o tlo latuwa lapeng la hae.

Re ka hira batho ba bitswang di-tour guide, bao ba tlo bontshang batho ba na ditsela kapa re ka ba thusa ka hore re ba bontshe dipoleke tseo ba tlamehang hoya ho tsona.

Ha re a qetella re fumane tharollo hobane seo seo ke se ke se entsweng ha se a loka. Motho e mong le e mong tshwanela ho dula hantle ka tekesing.

Ke nahana hore melao ena e tlo batla e tlo bua ka dilemo tsa batsofe, e bue le maemo a ka ba etsang hore ba hloke mabidi ao, ha se mang kapa mang ya tla fumanang mabidi ao.

Ke hobane ke lekeisheneng leo o etsahetseng dintho tse ngata haholo jwalo ka ho thunya ha moithuti wa sekolo Hector Peterson. Ke lekeisheneng leo dintwa tse ngata tsa nakong eo ya mmuso wa kgethollo di lwanetsweng teng. Ke ka hoo matjhaba a etella lekeishene lena la Soweto haholo ho feta makeishene a mang.

Ke founa tjena ke kenya tletlebo ka baka la maemo a moo re palamelang dibese teng. Maemo a moo ha a loka hobane ha ho na ditulo, ha ho na le moo batho ba emang teng ha pula ena. Ke utlwile e mong wa batho bao a re yena ha sa hlola a palama dibese tseo. Ba bang batho ke ha ba dumellana le yena. Ka hoo, ke bona ekare e tlo lahlehelwa ke batho ba bangata ba palamang dibese. Ke kopa le hore le lokise le hore batho ha pula e na ho be le moo batho ba emang, ho be le ditulo.

Bakganni ba e-hailing ba ka tshireletswa ka hore ba katwe ke maponesa kapa ba tsamaye ba le babedi ka koloing e le ngwe. Matsatsing a jwale, ha ho motho ya ikutlwang hantle ho palame koloi ena hobane ho ka etsahala eng kapa eng o palame ka hara yona . Ke ha e se e le tsela tse ngata tsa ditsotsi tsa hore ho ba le tjhelete.

Ke ile ka thuswa ke hore, ke na le tjhelete e penya ya banka e mohaleng. Ka hoo, ke ile ka kgona hona ho romella mokganni tjhelete ya hao ya hae. Ke yona tsela eo ke ileng ka kgona ho rarabolla ketsahalo.

Ke tlo qala pele ka ho ngodisa koloi ya ka ho ba Uber kapa Bolt. Moo ha ba qeta ho nkenya system-eng ya bona. Ke tla kgona hore ke ngodise batho ke be le batho bao moo ba tla kgonang ho mpona teng hore koloi ya ka e se e le ka tlasa Uber kapa Bolt.

Se tlo etsahalang hona jwalo, ke hore ke tlo o ngola tekete ha qeta ho ngola tekete e tshwanetse hore wena o fokotse o fokotse batho ba ba palameng ka tekesing. Ha qeta ho ba fokotsa, o tla tshwanetse hore o ba kopanyetse tekesi e ngwe e tlo ba lata.